Mitlangu leyi ko tala yi va yi lava vanhu va tlanga va ri vambirhi kumbe va ri vanharhu munhu wun'we a nge tlangi a ri yexe hikuva ku fanele ku va na mphikizano lowu nga lowu nga kona leswi ni nga swi endlaku ku ri vanhu lavawani va aka vunghana i ku ni nga endla ni nga rhanga ni lavisisa ku vanhu lava va tsakela yini loko va tsakela swilo swo hambana swi vula ku ri yini ka nkarhi wa sweswi hi ta endla swilo leswi tsakelaku un'wanyana ivi nkarhi wo tala ku endla leswi hi swi tsakelaka hi un'wanyana hikwalaho va kota ku vona ku ri hinkwaswo leswi va wun'wana na wun'wana swi tsakelaka hi ku hambana ka vona swa endleka ivi va ta kota ku va hamba va kha va khomana hi ku hambana ka leswi va swi rhandzaka ku va kota ku swi fikelela.

Exikolweni a ku ri na netball na swo tsutsuma mambalelo a hi mbala swikete ka netball a hi mbala swikete na ti-tight ta ndzeni ivi hi mbala na swikipa leswa mavoko wo koma swo vevuka ku munhu a kota ku tlanga kahle na masokisi na mateki ivi a henhla hi veka gere ya kona ku nga gere leyi kombisaka ku ri munhu u tlanga position yi ivi ka ku tsutsuma a hi mbala xiburukwani kumbe ti-tight hi mbala na swikipa masokisi na tintangu na na na mateki kambe ka ku tsutsuma a swi hi ku u tsutsuma timitara tingani a ku nga ri na xikipa lexi nga tsariwa ku u tsutsuma timitara tingani nkama wun'wanyana va ta ku vekela nomboro ya wena ya ku komba ku ri u ta tsutsuma hi nkarhi muni u tsutsuma timitara tingani.

Mitlangu yo gembula ku na tihanci ku na bolo ku na ku na swa tinomboro leswi vanhu va va endlaka tinomboro ivi ti huma swo fana na ti lotto ku na ku na swilo swo fana na xihahampfhuka leswi nga kona so mitlangu leyi.

Mintlangu yo fana na ti-hockey mitlangu yo fana na ku khida i mitlangu ya kahle ngopfu leyi swikolo swikolo swa mfumo a yi na swona kambe loko yo va na swona yi ta kota ku aka vadyondzi va swikolo sweswo hikuva nkarhi wun'wanyana swilo swa tibuku a hi swilo leswi munhu a swi kotaka na kambe swilo swo fana naswona swa ti-hockey swa kukhida hi swilo leswi munhu a nga swi kota ku a ya kula hi swona hikuva loko hi langutisa ka mavonelakule ya masiku lama swilo sweswo swi kona ha swi voni kambe futhi vanhu va endla mali hi swona.

Mina ndzi rhandza netball hi ku yi ku dyondzisa swilo swo tala hi nkarhi wun'we yi ku dyondzisa ku rindzela, yi ku dyondzisa ku lwa kumbe ku lwela leswi nga ku fanela, i ku dyondzisa ku hanya na vanhu hi ku hoxela na bola yi se ku dyondzisa na ku tikhoma ku munhu u nga tala tali hinkwako loko swi nga fanelanga yima laha u nga kona swilo swi ta ku fikelela.

Netball yi ni tsakisa hi ku munhu u dyondza ku tikhoma, u dyondza ku tiyimela, u dyondza ku ti lwela, u dyondza ku tsutsuma kumbe ku landza leswi u swi lavaka u tlhe u dyondza ku endla vunghana u tlhe u dyondza na ku vanhu va va kota ku ku vona hi lero va ku vonela vuswikoti bya wena loko u langutise mhaka ya vutomi ivi loko u langutise wona ntlangu ntlangu lowuwani u wu tshama wu ku wu ku vekeka ka xiphemu lexi u fanele u va u va u pfukile a wu fanelanga ku tlela loko ntlangu wu ri ku tlangiweni hikuva loko wo tlela lava u phikizanaka na vona va nga mi tlula hi ku tlanga ivi va wina.

Ndhawu leyi nga kona yo tlangela bola kumbe bolo i tindhawu timbirhi ku na le Sally Malanthela ivi ku va na Rwanda ka la Sally Malanthela xiyimo xa kona a xo va kahle ngopfu a yi hlayisiwi ngopfu ndhawu ya kona hikwalaho ka ku masipala wa hina wu wu wa tsandzeka swi tikomba wu nga ri na mali wo hlayisa ndhawu yeleyo leswi endlaku ku ri vanhu va nga koti ku tlanga bolo kahle hikuva byanyi byi va byi nga tshamisekanga a Rwanda byanyi a byi helelangi ku na misava ku na byanyi a ndhawu liya ya halaka ku ta tirhiwa ku va yiva ndhawu ya kahle leyi vanhu va nga yi tirhisaka ku tlangela bolo hikuva Va Lesly Malanthela va huma kwalaya na vo Siyile mindyangu va huma kwalaya vatlangi vakulu va bolo.

Ni tsakela ntlangu wa bolo hi ku bolo yi hlanganisa vanhu i ntlangu lowu vanhu vo tala va wu tsakela wu kahle hi ku wa hi tsakisa wa hi hungasa ivi nkarhi wun'wanyani wu endla ku ri hi va van'we hi ku loko Afrika-Dzonga yi ri ku tlangeni swo boha hi hlangana hi seketela hi hi seketela Afrika-Dzonga hambi ya wina hambi a yi wine xikulukumba hi ku yini hi hlanganile hi ri van'we hi khomisanile ku va hi seketela afrika dzonga eka ntlangu wa bolo.

Mitlangu exikolweni ku va yi va ka va yi va kharikhulamu ya nkoka ngopfu hikuva yi dyondzisa vana vutomi yi dyondzisa vana ku tiyimela swilo swo hambanahambana kambe xo sungula yi dyondzisa vana ku va kota ku aka vuxaka va va va kota ku endla vanghana kwalaya emitlangwini xin'wanyana yi va pfuna na vona ku byongo bya vona byi tshama byi ri active byi kota ku tirha kahle swi va pfuna na swale swale xikolweni swin'wanyana i ku va kota ku tlela kahle loko va tlangile hi ku miri wu wona wu va wu karhele mara hi ku karhala hi ndlela ya kahle hikuva wa kota ku hola loko va kha va wisa swin'wanyana i ku for ntsako wa vona swi nkoka ngopfu ku ri vana na vona va tikuma va tsakile va va ri kule na mavabyi safe so loko mitlangu yi ri kona xikolweni swa va sirheleta eka mhaka ya mavabyi.

Swi va pfuna hi ku va va hlohloloteka ku va va tlanga kahle hikuva a va la ku disappoint-a vahlaleli va vona swin'wanyani i ku swi va nyika matimba ya ku va sapotiwa xipano xo kota ku va ku tekela vahlaleri va vona nhlokweni hikuva va tiyisisa vatlangi va vona va va va hlohloleta hi ndlela ya kahle ku va hlaleli loko va vona va tlanga bolo va kuma va tsakile hi ku dilivhara.

Vanhu va kota ku dyondza mindhavuko yo hambanahambana ya vanhu hinkwavo hi ku loko ntlangu wu va kona kumbe loko mitlangu yi va kona a hi mitlangu ya vanhu vantima kumbe ya valungu kumbe ya vanhu va le vo huma handle kumbe va kwala Afrika-Dzonga kumbe ya Matsonga kumbe ya ma Vhesha kumbe ya ma ya ma ya Maswati i ntlangu wa vanhu ku na ku ri ku va na vun'we yi pfuna ku hi kota ku dyondza mindhavuko hinkwayo hi tiva ku van'wani va swi endlisa ku yini na loko xipano xi va kona a hi vanhu vantima kumbe valungu ntsena va va hlangananile ku komba ku ri yini hi van'we futhe hi dyondzanile ku ya hi ku hambana ka hina.

Xulukumba i ku va munhu a ti nyika nkarhi hi ku nkarhi wo hungasa e hi swona i nkarhi wo hungasa kambe loko ku ri na opportunity ya ku munhu a endla bindzu swi nkoka ngopfu ni ngo ku nyika xifaniso xa ku tsutsuma loko na ku ri munhu u rhandza ku tsutsuma swa n'wu tsakisa swi n'wu nyika ntsako swi kahle ku ri munhu a nghenelela swi swo fana timaratoni kumbe a nghenelela ti-club-a leti ti tsutsumaku ku a ta kota ku ti endlela mali hi ku a hi xi lexi xi n'wu tekelaku nkarhi i xi lexi xi i xi lexi a xi tirhisaku hi nkarhi wa yena ivi xi n'wu endlela mali.

Swi na nkoka wukulu hi ku swi kota ku tiyisa muganga mphikizano kumbe mitlangu yi yendla vanhu va va van'we se loko vanhu valavo va ri ku tlangeni kumbe va va kha va tlanga ntlangu wun'we emugangeni va kota ku va tolovelana va hanyisana va tivana va aka vuxaka va tlhe va hlohloletana ku ri mitlangu leyi yi va pfuna ku ri yini va ti aka na miri ne swi pfuna na ku ri yini vanhu va nga ngheneleli ka swilo swa ku yiva swa swa ku dzaha mafola swa ku nwa mabyala kumbe xihoko swi nga swi nga swi nge swi nga swi nga swi nga laveki.

Wu pfuna ku vana va va kula, wu pfuna ku vana va tolovelana a handle ka tlilasi, wu pfuna ku vana va endla vunghana, wu pfuna ku na vana va kota ku va va va teka mphikizano lowu va wu endla career, laha va kulaka hi wona mi kuma ku se va endla mali hi wona. Futhi wu tlhela u va dyondzisa na ku tinyiketela, wu va dyondzisa ku hlonipha, wu va dyondzisa na discipline ka vutomi bya vona ka swilo swa xikolo na le makaya.

A hi kanyingi xihoxo xi nga ta ku xi nga ta ku na dyondzo. Nkarhi wun'wanyani dyondzo ya pfuna yi pfula mahlo, ya tivisa, ya tlharihisa, ya sirheleta. Kambe ku pfumala dyondzo swi endla ku ri u nga tivi, u nga koti ku tisirheletela, u nga koti ku yimela xitori xa wena. Se mhaka leyi ni kanetana na yona hikuva dyondzo yi pfula vanhu mahlo, swi swo tala na vutomi hi byi hanya hikwalaho ka tidyondzo ta le xikolweni, ta le kaya, ta le mugangeni kambe loko hi nga ri na tona tidyondzo leti hi ta tikuma hi hlanganile hi hangalakile ndhawu leyi hinkwayo.

Swilo leswi swi ndzi tsakisaka swi ni tiselaka ntsako i ku ni tshama ni nga ri na nkingha a swi lavi mali swo lava ku munhu a ti humela handle a munhu a humela handle a ya titsakisa, mehe ni munhu wo rhandza ku tsutsuma se a swi zi swi lava na ku ri munhu a za a va na contract ya gym kumbe a kuma vanhu lava nga ta tsutsumaka na vona ni ya na munhu ku va na munhu ndzi tshama ndzi tsakile ndzi tshama ndzi tiyimiserile ku ya tsutsuma.

Mitlangu yi dyondzisa vumunhu, mitlangu yi dyondzisa discipline, yi dyondzisa ku hlonipha, yi dyondzisa ku ti rhandza, yi dyondzisa ku tiyimela, yi dyondzisa ku tiva mhaka ta wena, yi dyondzisa ku lwela lexi u xi lavaka ku na lexi nga ku fanela. Se ya hlohlotelo ku ri munhu munhu a va munhu etikweni, ya hlohlotelo ku ri munhu a tiva ku ri munhu i munhu hi munhu hikuva mitlangu leyi ya ku vuyisela endhawini yin'we.